Kgetlho ya ntlha ke palama sefofane ke ne ke itumetse thata gape ke na le letshogo ke ne ke tsamaya le family ya me mme re ne re fofela go ya kwa nageng ya Botswana.

Nna toro yaka ke go palama sefofane mme ke tla itumelela gore ka letsatsi le lengwe ke se palame ke na le family yame, ke itumelela go palama sefofane se se leele se se palamisang batho ba le bantsi se se bitswang aeroplane.

Tsala ya me fa a tsena kwa boemefofane ntho ya ntlha e tshwanetse a etse ke go fana ka ditokomane ke raya tsone passport le dipampiri tse dingwe tse e leng gore di ya go tlhokega, tsala ya me o tla neela ka diporogwana tsa gage tsala ya me tshwanetse a beye moya wa gage kwa tlase fa a simolola a tsena mo teng ga sefofane mme go na le babereki ba e leng gore ba tla netefatsa gore sengwe le sengwe sa gage se beelwa sentle le gore o tlhokometswe sentle.

Dibese mo toropong ya me di bikinyana mme gore o kgone go berekisa bese o tshwanetse go ema le lebaka le le leele mme ha ke itumelele tsamaiso ya dibese mo toropong ya me.

Mo karateng e e botlhale mathata a e leng gore ke kopane le o ne ke gore ba neela maina a e leng gore ga e se ame gape ba neela gore wa go palama bese ka nako e feng mme fa nako eo e fitlha bese ha eo.

Gore o mokgweetsi o siameng wa bese ke gore o kgweetse ka lebelo le le dumeletsweng la bese mme bakgweetsi ba dibese ba tla thusa ka gore ba tle nako santse e le teng gore batho ba kgone go dula kgotsa go kry-a mafelo a siameng mo teng ga bese ka nako.